Ndi u rengisa dzi tie na dziphilisi dzo fhedza mapfhura mivhilini honeha zwo ḓoweleaho zwiṅwe ndi zwa uri vhathu vha ya shavha u renga nga kha vhathu vho no ḓowela u renga mavhengeleni mahulwane.

Ndi ngauri vhathu vha pfha u nga ndi mafhelo ngauri a vho ngo eletshedziwa kana u gudisiwa uri tshitzhili itsho tshi a langulea ngo u mila philisi.

Ndi vhona u nga tshithu tsho no ita uri vhanna vha ṱangane na khakhathi kha mitakalo ndi uri vhanna vha a shavha u amba musi vha tshi ṱangana na thaidzo vha tshi shavha u sewa. Ndi vhona u nga ri nga nga vha thusa ngo ya u dalela hune vha shumela hone, ri tshi vha ṱuṱuwedza uri vha ṱavhanye u amba musi vha tshi ṱangana na dzi thaidzo, ri vha eletshedze uri vha ya gai na gai u wana thuso.

Ndi ya uri vhathu vho no shumisa vhuteamiṱa nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha zwi ḓo vha konḓela uri vha dovhe vha bebe arali vha tshi ṱoḓa ṅwana.

Ndi zwa ndeme ngauri muthu u tea u ḓivha mutakalo wawe, mutakalo ndi wa ndeme honeha u ita ndingo dza malofha zwi bviselisa zwithu zwine a ri koni u zwi vhona nga maṱo.

Ndi vhona zwi zwa ndeme ngauri zwi ḓo thusa vha sa zwi ḓivhi uri vha ye vha, vhuteamiṱa u itela uri vha sa sokou vha na vhana vhanzhi vhanzhi vhane a vha ngo vha puḽana.

Muvhili wanga wo thoma wa u hula u fhirisa zwa musi ndi sa i shumisi.

Ndi vhona zwi zwa ndeme nga vhaṅwe vha vhanna vha vhona u tou nga hezwi vha tshifumakadzini vha khou shumisa vhuteamiṱa zwi khou amba uri a vha vha funi kana a vha ṱoḓi u vha fha vhana.

Ndi vhu nga mu tsivhudza uri zwa khwine ndi u dzhia vhuteamiṱa ho tsireledzeaho u fhirisa uvhu ha shishi ngauri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha uvhu ha shishi ha nga vhu wani.

Ndi vhona hu a uri muthu u tea u dzula nḓuni kana u sa amba na muthu wa iṅwe mbeu for miṅwaha miraru, ndi vhona a si avhuḓi.

Ndi ya uri vha ḓiṱhogomele hone vha ye tshikaloni nga maḓuvha e vha ṋeiwa one u itela mutakalo wavho na wa ṅwana hone ndi nga vha eletshedza uri tshifhingani tshiḓaho musi vha tshi ḓidzhenisa kha zwavhudzekani vha shumise zwitsireledzi.

Ndi ya uri i ya thivha mbembo.

Ndi u shumisa khondomu na u ṅwa philisi dza PrEP.

Ndi ya uri vhu a thivha mbembo.

Ndi vhona zwi zwa ndeme ngauri vhunzhi ha vhana vho no khou ḓi hwala vha zwikoloni a vha na na tshelede ya u tikedza vhana havho vhane vho ḓi hwala ngavho.

Ndi maitele ayo nṋe ndi vhona a khou thusa ngauri vhathu vha re na vhuholefhali vha ḓi fana na henevha vha si na, vha tea, vha fanela u ya u ḓithusa ndi vhona hu maitele avhuḓi.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri vhathu vha tshinnani vha vhudziwa nga ha vhuteamiṱa ngori vhunzhi havho vha tou wanulusa uri vhafumakadzi vhavho vha khou shumisa vhuteamiṱa vha a kwata, vha pfha u nga ri vha khou nyaliwa hone vhafumakadzi vhavho a vha ṱoḓi u vha fha vhana.

Ndi vhona zwi zwa ndeme u itela u sia mimuya mivhi murahu sa u nga muthu o ḓihalwa a fhedzisela a khou xelelwa nga ṅwana. Ndi vhona zwi zwa ndeme uri a kunakisiwa ngori u vha a khou bva u fhira kha zwithu zwivhavhaho hone zwi dovha zwa mu thusa uri a hangwe nga zwithu zwivhavhaho.

Ndi vhona hu si vhoṱhe vha re na mbidzo, ndi vhona vhaṅwe vha khou tou fhuriwa masheleni ngo u thwasisiwa vha si na mbidzo.

Ndi nga mu vhudzisa uri ngoho u khou amba zwi mbiluni kana hu khou amba nga ndavha ya khunguwedzo ya khonani nyawe arali zwo raloho zwi mbiluni ndi nga mu tendela sa zwi hu zwithu zwine ene muṋe a khou ṱoḓa zwone.

Ndi vhona zwi zwa ndeme ngauri arali zwikolo zwa fha vhana zwiḽiwa zwi si na pfhushi vhana vha ḓo lwala lune vha nga fhedzisela vho ri sia. Honeha musi vha tshi khou fha vha na zwiḽiwa zwi re na pfhushi zwi ḓi thusa na vhana vhone vho bva hayani hu si na zwiḽiwa kana vha ḓo humela hayani vha wana hu si na zwiḽiwa.

Ee ndi vhona zwi zwa ndeme uri a wane thuso kha vhathu vha muhumbulo.

HIV ndi tshitzhili tshine tsha wanala kha tsukanyo ya muthu, hu no ri AIDS ndi musi HIV yo no vhesa na maanḓa lune muthu ha tsha kona u i lwisa kha tsukanyo yawe.

Ndi vhona hu tshi tea u fhaṱiwa dzi rumu kana zwibogisi zwine ha nga vhetshelwa mishonga, lune muthu a nga sokou ya a dzhia mushonga wawe a sa vhoniwi nga muthu ngori vhathu vha ya shona.

Ndi ngauri vha nga si vhudzise muthu we vha kopela ene ngauri vha ḓo vha vha khou shona ngori vho renga tshithu tshone a vha kone u tshi shumisa.

Ndi nga vha eletshedza uri vha songo ḓidzhenisa kha zwavhudzekani hone arali vha ḓidzhenisa vha ḓitsireledze honeha vha songo kwama malofha a muṅwe muthu.

Ee nṋe ndi vhona zwo fanela uri vhaswa vha tsivhudzane ngauri vhaswa vha pfhana nga tshavho, vha pfha muṅwe muthu a khou amba a vha mu dzhieli nṱha.

Ee ndi vhona muvhuso u khou lwa nahone u khou kunda ngauri zwi a konḓa u pfha u pfhi hu na vhaongi vha songo tendelwaho vha no khou onga vhathu.

Ndi nga zwi vhona ngauri a vha a si na nomboro ye a redzhisṱara ngayo.

Vhulwadze ha TB vhu fhirela nga muya musi muthu o hatsamulela muyani a songo thivha mulomo.

Ndi ya uri i ya fhirela nga kha u khisana.

Ee ndi vhona u nga zwi ḓo swika hune zwa mu thivhela mbebo if arali a khou shumisa nga nḓila yo kalulaho i siho mulayo.

Zwine a balelwa u zwi swikelela ndi a mu thusa u mu ṋekedza kana u mu itela zwone, hone ndi tshi amba nae a thi mu vhei sa muthu a re na vhuholefhali ndi mu fara sa muthu muṅwe na muṅwe.

Ee ndo no ḓiwana, ho swika he mvula ya vha i khou na i sa imi ha swika he ha ḓa miḓalo ya wisa miri, dzi ṱhanga, i tshi kumba na nnḓu dzi songo khwaṱhaho.

Ya u thoma ndi u sa ita zwa vhudzekani, ya vhuvhili ndi u shumisa dzikhondomu, ya vhuraru ndi u nwa mishonga mishonga une wa vha wa PrEP kana wa pep.

Hai ndi vhona i sa thusi ngauri mbalo ya vhanna vho no ḓihatulela matshilo avho i kha ḓi vha nṱha.

Ndi vhona zwi zwa ndeme ngauri mahayani a hu a shengeliwa zwino ara vhathu vha shumisa vhuteamiṱa, zwi ḓo thusa uri vha sa ḓise vhana thambulomi.

Khombo ine ya nga wela vhathu ndi ya uri vhupo uvho vhu nga ṋanga mulilo ha duga kana ha ḓa miḓalo ya vhukumba lune muvhuso u nga si kone u vha thusa sa hezwi vho dzula fhethu hune a vha ngo tendelwa uri vha dzule hone.

Nga u ambara zwitsireledzi zwa vhudzekani sa khondomu kana u ṅwa mushonga wa nonga pep kana PrEP.

Ndi zwa ndeme ngauri muthu u tea u ḓivha mutakalo wawe.

Hai a thi vhoni hu na khombo ine i nga itea arali muthu o litsha.

Ndi musi muthu a tshi khou thoma u fhelelwa nga muvhili hone a tshi dzulela u ṅwa maḓi, a tshi dzulela na u ya toilet.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme ngauri vhathu vha vhanna vha tshila vha tshi nga a vha na ndavha, vha tshi shavha na u amba ngori vha ḓo shavha u sewa.

Ndi u ṱuwa na vhathu vha siviki kana khosi ya vhupo ha hashu hone ndo ḓilugisela, ndi na mbuno no dzo no pfhala.

Ndi vhona kiḽiniki dza mahayani dzi khou shela mulenzhe mara nga nḓila i sa fhaṱusi ngori vhathu vha a shavha u ya kiḽiniki dza mahayani vha tshi shavha uri manese a ḓo vha sola hone a ḓo vha sea, a ḓo vha vhudza uri vha khou i ḓa u ita vhuteamiṱa ngori vha a funesa zwa vhatukana.

Ndi vhona zwi zwa ndeme hu itela uri na ṅwana ane vha nga ḓiwana vha khou ita, hezwi a tshi ḓa shangoni a ḓe a si na dwadze, a na mutakalo wavhuḓi.

HIVzwo imela human immuno deficiency virus.

Ndi ya uri ara muthu a sa a lafhiwi kana a sa dzhii mishonga tshi a vhulaya.

Ndi nga ambara mask.

Ee ndi a tenda khazwo ngauri tshiṅwe tshifhinga mimuya mivhi i a thivhela uri muthu a bvelele.

Zwi na vhundeme vhuhulusa ngauri dokotela u ḓivha khwiṋe u fhira nṋe muthu, lune arali nda nga sa tevhela ndaela dza dokotela ndi nga fhedza ndi khou lwala kana ndi sa itisi zwone.

Ee, ndi a tendelana nazwo.

Ndi vhona uri zwo vha zwi songo leluwa ngauri sa vhathu ro vha ro no ḓowela u ita nyambedzano ro ima kana ro dzula tsini na tsini.

Ndi u mu itela zwiḽiwa zwi re na mutakalo hone na u ṅwa maḓi tshifhinga tshoṱhe, nda dovha nda mu itisa nyonyoloso dza muvhili dzi sa dini.

Ee ndi vhona a tshi ṋekedza thikhedzo kha vhathu vho no shumisa dzi wheelchair ngauri a na fhethu hone wheelchair dza gonya ngaho, hone ho vulea lune dza a kona u tshimbila.

Ndi ya uri a thome a ṱhoḓuluse zwithu zwo shumiswaho u ita kha hedzo zwibveledzwa hone zwi nga si mu vhaise muvhilini naa.

Zwi vha kwama ngauri vha shumisa tshelede u ya kha dzi kiliniki dzi re kule u ṱoḓa mishonga, hone vha tshi swika vha sa i wane vha vha vho fhedza tshifhinga nga na tshelede ine a vha nayo. Ndi vhona hu nga itiwa uri hu fhaṱiwe dzi kiḽiniki vhuponi ha mahayani nnzhi hone dzi dzulele u vha na mishonga.

Nga ha u dalela vhathu zwikoloni, u ita mbekanyamushumo dzi radioni, theḽevishini na kha vhuleludzi ha vhudavhidzani nga ha vhuteamiṱa.

Ndi dzilafho ḽa pep na ḽa PrEP.

Ndi vhona zwi tshi ḓura ngauri vhomaine vha tshirema a vha tou vha na dzi khasiṱama nnzhi zwine zwa amba uri vha ya ḓura nga maanḓa.

Ndi vhona vhathu vha vhanna vha si na, vha sa vhoni vhundeme kha u ṱhogomela mitakalo yavho ngauri vha shuma mishumo yo no limela hone i songo tsireledzeaho kha mitakalo yavho. Hone u tshi sedza vhuongeloni, u wana hu si na vhathu vha tshinnani vhanzhi, u sumbedza uri a vhaṱoli mitakalo yavho.

Ndi musi wo founela wa wana hu si na goloi tsini na hune wa dzula hone wa tea u lindela tshifhinga tshilapfhu lapfhu.

Ndi nga vha eletshedza uri vha litshe sa ezwi mutakalo wavho u wa ndeme u fhirisa edzo zwikambi na zwidzidzivhadzi ngauri zwi nga ma, thudzela vhutshilo havho vha tshi kha ḓi vha vhaṱuku.

Uri u ḓo ya wa vhudziwa u pfhi mushonga we wa ḓela u shumisa wone a uho, une wa vha hone wa wana uri a u anḓi, u ya u vhaisa.

Ndi vhona hu uri system ya ṱhogomelo ya mutakalo ya Afrika Tshipembe a i khethululi vhathu, zwine zwa ita uri i balelwe nga u ṱhogomela vhathu vhoṱhe. Sa hezwi i tshi dzhia na vhathu vha vhupo ha nnḓa, vhane a vhana na mabammbiri o teaho.

Ndi nga a ṱalutshedza nga uri o tshimbila zwavhuḓi sa hezwi ndo ṱavhanya u swika, nda vha phanḓa. Zwa ita uri ndi thoma u thusiwa ngo u ṱavhanya. Ndo wana na mishonga yoṱhe ye ndavha ndi khou ṱoḓa i hone, nda lafhiwa nga ngona.

Nga uri mutakalo wa ṱhogomelo ya tshitshavha ndi wa mahala, ngeno ha wa phuraivethe u tshi to badeliwa, hone u tshi ḓura.

Ndi dza uri muthu a tshi ḓa u alafhiwa kana u ṱoḓa thuso ya dzilafho a ḓe o fara basa u thome u thusiwa vhathu vho teaho.

Unga tikedza nga u fhaṱa kiliniki khulwane, honeha na u thola manese manzhi. u itela uri zwithu zwi kone u tshimbila nga u ṱavhanya, honeha hu dzule hu na mishonga.

U shaya vhashumi kha dzi kiḽiniki dza mveledziso zwi kwama vhuimo ha tshumelo nga nḓila ya uri, tshumelo ine ya vha i khou ḓa vhathuni i vha i khou ḓa nga u ongolowa, sa hezwi hu sina vhashumi vhanzhi. Zwine zwa ita uri vhaṅwe vha vhathu vha hume vha songo alafhiwa, nga kha uri hu vha hu sina vhashumi vho no kona u nga thusa vhathu vhoṱhe. Wa wana muthu muthihi a khou tea u ita zwithu zwo fhambananaho, zwino tea u itiwa nga vhathu vhanzhi mara nga uri a huna vhathu, u kombetshedzwa u zwi ita a yeṱhe zwa ongolosa mushumo.

Ee, ndo no vhuya nda lenga, ndo fhelekedza muṅwe wa mungana wanga a khou ya u ṱoḓa thuso ya dzilafho. He ra swika rawana miduba yo lapfa nga maanḓa. Hu nwambo wa uri vhaongi vho vha vha vhaṱuku ende vhalwadze vha vhanzhi.

Ndi vhona uri muvhuso u tea u fhaṱa kiliniki khulwane, u itela uri vha kone u thola kana u kunga vhashumi vhanzhi.

Zwinga thusa sa hezwi arali ha nga gudiswa vhathu vhanzhi mushumo, zwi ḓo ita uri vhanzhi vha ḓivhe mushumo nahone vha tholiwe. Zwa thusa uri kiḽiniki dzi sa vhe na midumba mihulu sa hezwi vhashumi vha ḓovha vha vhanzhi.

Ndi vhona uri u neta ha vhashumi zwi nga kwama ṱhogomelo ine vhalwadze vha i wana nga nḓila i si ya vhuḓi. Nga uri muthu hezwi ono neta uvha a si tsha humbulisa zwone, hune zwi nga swika kha tshiimo tsha uri vhaṋewe mishonga i si yone. Zwone zwa ḓo ita uri malwadze a vho a si fhole, a to engedza.

Nga uri kiḽiniki dza tshitshavha a dzi badelisi uri muthu a alafhiwe. Nahone zwitshavhani hu na vhathu vhanzhi vhanzhi, zwine zwa sia dzi kiḽiniki dzi khou ḓala u fhirisa mukano.

Ndi khaedu dzi ngaho u fhelelwa ha mishonga ine vha tea u fha vhathu, kana u fhelelwa nga mibete ine vha dzudzisa vhalwadze khayo, na uri na vhone vhaṋe vha ya neta.

Zwi nga thusa nga uri sa vhaongi vha ḓo kona u ḓivha uri, nga ḓuvha ḽikene hu khou teya u ḓa vhathu vhangana. Lune vha a kona u ḓi lugisela na ḽaini dza hone dzi ḓo tshimbila nga ngona sa hezwi vha tshi ḓivha uri hu khou ḓa vhathu vhangana, hone vha khou ḓela mini. Zwine zwa ita uri zwithu zwoṱhe zwi dzule zwo lugela.

Ee, ndo no vhuya nda ya kiḽiniki nda vhuya ndi songo thusiwa, nga ndavha ya mitevhe milapfu. Honeha ro lindela ra lindela, fhedza nga u ṅala ngauri yo vha i tsini na u vala, ende ri tshe murahurahu.

Ndi uri vhathu vha buke hu sathu swika ḓuvha ḽine vha ṱoḓa u ya nga ḽo kiḽiniki, u itela uri kiḽiniki i ḓivhe uri hu khou ḓa vhathu vhangana. Nga nnḓa ha musi hu zwa shishi.

Ndo lindela ubva nga awara ya sumbe matsheloni, u vha u swika nga awara ya vhuvhili masiari. Zwone a zwongo to shandukisa ḓuvha langa ngo to ralo, ngo uri ndo vha ndo ḽi sendeka kha uya kiḽiniki fhedzi.

Ndi nga uri zwi dzulela u itea, honeha zwo ḓowelea nga uri vhathu vho no vha vha kho ṱoḓa u alafhiwa kana dzi madzilafho o yaho nga u fhambanana. Vha dzula vha hone, hone vha vhanzhi vhanzhi.

Ndi dza uri clinic dzi tea u thola vhaongi vhanzhi, honeha dzi tea u fhaṱiwa dza vha na fhethu ha u thusa hu hulwane.

Ee, nṋe ndi vhona dzi tshi nga thusa nga uri arali ha ngavha na sisiṱeme ya u buka. Zwi ḓo thusa uri zwi ḓivhee uri nnyi, u khou ḓa nga tshifhinga ḓe, nnyi a ḓa nga tshifhinga ḓe. U fhira u sokou dzula u sa ḓivhi uri u ḓo thuswa nga tshifhinga ḓe, zwi kone u fha na vhaongi tshifhinga tsha u fema.

Ndi khaedu dzi nonga heyi, dzi a lenga u swika hone vhalwadze vha vha vha hone. Zwine zwa ita uri tshiṅwe tshifhinga dzi sale dzi tshi swika dzi wane vhalwadze kana mulwadze ono ri sia, nga uri fhethu hu sina bada dza fomaḽa a hu tshimbileyi zwavhuḓi. Lune ambuḽentse a i koni u ḓa yo dzhaya, i tea u tshimbila i tshi dodoma.

Ee, muthu ane nda mu ḓivha kana mu dzula tsini, ono vha a ṱangana nazwo. Hori ho founeliwa ambuḽentse, i tshi founela wa hapfi i kha ḓivha yo ya u dzhia muthu, huṅwe hune ha vha kule. I ḓo vhuya i tshi ḓa ya kona u mudzhia, honeha ya dovha ya lenga nga uri yo vha i khou tshimbila badani i songo lungelaho zwavhuḓi.

Tshi nga thusa nga u ṋamedza muthu goloi dzone dza vha hone, tsha muisa tsini na fhethu a fomaḽa hune ambuḽentse yanga muwana hone. Kana vhaṅwe vha vhathu vha ima badani hanefho kha vhupo hu si ha fomaḽa, u itela uri ambuḽentse i sa xele hune ya khou ya.

Dza uri vha ḓiseliwe zwiṱitshi zwa dzi ambuḽentse tsini navho, u itela uri dzi swike khavho nga u ṱavhanya.

Musi muvhuso wo vhea mutsiko kha zwibadela, zwi ita uri hu sokou ṱhogomelwa nga u ṱavhanya honeha hu satsha sedziwa uri hu khou itiwa zwone naa, zwi fhedzisela zwi khou sia vhaṅwe vhathu vha khou balelwa u thusiwa kana vha khou thusiwa vha dovha hafhu vha vhuya ngori vho thusiwa zwisi fhelele. Ndi ralo ngauri musi vho vheiwa kha mutsiko zwi ita uri vha ite na vhukhakhi vhunzhi ngauri vha vha vha fhasi ha mutsiko vha khou ṱoḓa u takadza muvhuso honeha vha sa khou ḓisa mushumo vhathuni wavhuḓi.

Ndi vhona zwo leluwa siani ḽa uri vhaṅwe vhadzulapo a vha koni u vhona uri muthu o yela mini kiḽiniki nahone u khou ya u dzhia mini, zwa dovha hafhu zwa leluwa ngauri a zwi konḓi uri uyo u dzhie dzilafho honeha au fhedzesi na tshifhinga tshinzhi wo lindela sa izwi u tshi vha u khou to tshekhiwa wa fhedza wa fhiwa dzilafho wa ṱuwa.

Arali kiḽiniki yo fhelelwa nga iyo mishonga vhathu vha Mankweng vha fhiriselwa kha tshibadela tshihulwane tsha Mankweng uri vha yo wana dzilafho kana mushonga hone, vhane vha kona u ḓi rengela vha ya rumelwa uri vhaye vha renge dzi khemisini dza nga tsini.

Arali kiḽiniki ya vala thaidzo i no ḓovha hone ndi ya uri vhathu a vha tsha ḓo wana dzilafho kana mishonga tsini na hune vha dzula hone, zwi ḓo vha ṱoḓa uri vha tou ṋamela zwiendedzi uri vha yo ṱoḓa dzilafho kana vha ya u alafhiwa fhethu hune havha kule zwine zwi ṱoḓa masheleni.

Arali kiḽiniki ya vhupo ha mahayani ya fhelelwa nga mishonga ya ndeme, vhadzulapo vha fhedzisela vha khou lwala vha tshi isa phanḓa sa hezwi vha sina mishonga kana dzilafho honeha tshiṅwe tshifhinga zwi a thusa vha kiḽiniki vha ya kona u u rumela kha dziṅwe dza dzi kiḽiniki kana zwibadela zwa kha vhupo hure nga tsini hune havha na mishonga wa ya wa i wana hone.

Ndi uri I tea u sedza kha u ṱuṱuwedza vhaswa uri vha shumise vhuteamiṱa, hone I vha sedze na malwadze a ngaho dzi STI khathihi nau ṱuṱuwedza u shumisa zwithu kana uita vhudzekani ho tsireledzeaho khathihi nau ṱuṱuwedza vhaswa uri ḓi bvise kha zwikambi na zwidzidzivhadzi sa izwi zwi si zwavhuḓi kha mitakalo yavho.

Ndi u ṱuṱuwedza vhuteamiṱa kha vhaswa hone nau vha eletshedza u shumisa zwikambi na zwidzidzivhadzi nga nḓila yo lugelaho.

Ndi uri sa vhaswa ri tea u ṱutshela kule na zwikambi na zwidzidzivhadzi sa izwi ri kha ḓivha vhaṱuku.

Ndi uri musi u na vhulwadze ha tshifhinga tshilapfhu u dzulela u shumisa masheleni u renga dzilafho, hone tshiṅwe tshifhinga uya fhelelwa nga masheleni zwa ita uri u konḓelwe ngau wana ṱhogomelo tshifhinga tshoṱhe sa izwi u tshi ḓovha wo fhedza masheleni u khou renga dzilafho kana zwiṅwe zwa zwishumiswa zwine wa shuma u ṱhogomela vhulwadze uho.

Ndi nga katela uri huvhe na dzi bannga dzi sa vhaisi hezwi vhathu vho dzula khathihi na uri hezwi muthu o lindela a vhe o fara faila ire na zwidodombedzwa zwawe u itela uri a thusiwe nga u ṱavhanya hu sa khou itiwa zwo u lindeliwa ha dzi faila khathihi na mabunga nga hanefho tsini.

Vha nga thoma ngau eletshedza vhathu uri vha ye zwi kiḽiniki musi zwo tea, hu si uya nga uri vha khou nyaga u tambisa mishonga ine vhaṅwe vhathu vha vha vha khou i ṱoḓa vho hanganea kana lu la shishi hafhu vha dovha nau kunguwedza vhathu uri vha songo laṱa mashika nga ngomu zwifhaṱoni izwo.

Ndi nga ita uri huvhe na ambuḽentse nnzhi honeha dzi ngavha na fhethu hune dza dzula hone hunzhi u fhirisa fhethu huthihi ho novha hu kule na fhethu ha mahayani, zwi ḓo thusa uri musi vhathu vha re mahayani vha tshi ṱoḓa thuso kha dzi ambuḽentse dzi swike ngau ṱavhanya honeha dzi vha swikise na vhuongeloni ngau ṱavhanya.

Ndi nga mu livhuwa ngo tou muitela vhuṱambo lune tshitshavha tshi ḓoḓa tsha dzula tsha ḽa tsha tshina tshi tshi pembelela uyo muthu sa ezwi a khou thusa tshitshavha.

Ndi nga vha vhudza uri tshumelo dzavho dza shishi vhuponi ha mahayani a ri khou dzi swikelela a ri khou kona u dzi vhona a dzi khou ri thusa ndi nga humbela uri vha kone u ri swikelelisa dzone vha dzi sendedze tsini na riṋe vhathu vha vhupo vha mahayani sa ezwi na riṋe ri tshi vha kha zwiimo zwa shishi.

Ndi nga vha vhudza uri vha shume vho ḓi funga honeha vha songo dzhenelela kha mafhungo a tshitshavhani tsha hafha, honeha vha songo dzhia zwidodombedzwa kana zwi imo zwa vhathu kana zwine vha vha vho ḓela vha ṱuwa vha yo zwi amba na vhaṅwe nnḓa ha sibadela vha thusane na vhalwadze lwa tshiphirini.

Ndi nga vha vhudza uri kiḽiniki hedzi dza vhuponi hahashu, i khou baleliwa sa izwi i nthihi hu nori yo fanelwa uri i ṱhogomele vhathu vhanzhi vhanzhi i nthihi i sina na vhaongi vhanzhi, ndi nga vha vhudza uri vha ḓise vhaongi vhaṅwe kha kiḽiniki heyi honeha vha ite na uri hu dzulele u vha na mishonga sa izwi u tshiya wa vhudziwa upfhi mishonga yo fhela kana ahuna zwine wa vha wo yela ḽihala wo fhedza tshifhinga ḽihala.

Ndi vhona zwa khwiṋe hu wana goloi ya kona u isa muthu sibadela ngauri ambuḽentse u fhedza tshifhinga tshi lapfhu lapfhu wo i lindela, sa izwi ri tshi dzula vhuponi ha mahayani hune bada adzi tovha dza fomaḽa futhi dzi ambuḽentse dzi tshi vha dzo dzula kha zwiṱitshi zwa kule na mahayani zwa khwiṋe ndi u ṱuwa nga goloi uri u kone u wana thuso ngau ṱavhanya.

Arali ya fhelelwa nga muḓagasi kana maḓi ai tshimbilisi zwone sa ezwi miṅwe mitshini i tshi shuma nga muḓagasi, honeha uri zwiṅwe zwa zwithu zwi ṱanzwiwe zwi tshi ṱoḓa maḓi zwine zwa ita uri tshiṅwe tshifhinga kiḽiniki i si vule arali ezwi zwivhili kana tshithihi tshazwo tshi siho.